Ee, ke bona go le botoka gore bagolo ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bona ka gonne ba bang kwa lelapeng la bona ba ba tlhaloganyang go le botoka. Ba gotse fa pele ga matlho a bona ka jalo ba ba tlhaloganya go feta ko go tlhokomelwang bagodi. Ebile kwa lapeng ba tlile go fa bagodi nako ka fa e tlabe e le mogodi wa go ne kwa lapeng go sa tshwane le ko go tlhokomelwang bagodi e le bagodi ba bantsi ba tlhoka nako ba botlhe. Ebile go na le lerato, bagodi ba ka itumelela go godiswa ke ba ba mo lapeng la bona ebile ba ka itumelela go nna ntse ba ba bona metlha le metlha.

Batho ba bantsi ba ba lebeletse gore bagolo ke batho ba e leng gore ba tlhoka go fiwa dijo, ba tlhoka go fiwa metsi, ba tlhape. Bangwe ba tlhoka go tlhapisiwa bangwe ba tlhoka go fiwa le meriana ya bona fa ba tsoga. Ba tshwanetse go nna mo go leng phepa teng ebile ba tshwanetse go tlhomphiwa ka jalo ga gona pharologano foo. Ke nnete bagolo ba ditlhoka ebile ke tshwanno gore ba direlwe tseo ke fetsang go bua ka tsona go ne .

Setso se re ruta gape le gore go tlhokomela bagodi ke maikarabelo a ba lelapa. Re kgona go farologana fa yo e le yo motona, yo e le yo monnye, yo e le setlogolo. Setso se ruta go le gontsi, se ruta le ka gore ditshwanelo se ruta le gore bophelo bo jang ebile setso sa rona se ikaegile thata mo dijo tsa Setswana.

Lelapa le setšhaba di na le diabe mme ebile go na le pharologano mo go tsona. Kwa lelapeng batsofe ba goletse fa pele ga batho botlhe ba ba kwa lelapeng mme ba kgona go tlhaloganya gore ba batla eng ga ba batle eng, ba rata eng ga ba ga rate eng. Ebile ba ka kgona go bafa le lerato le o le bofuthu le batsofe ba tla le tlhokang. Fela ga ba setšhaba batle ba direla batsofe ba botlhe ba ba mo lefatsheng mme ba ka seke ba kgona go fa motsofe mongwe le mongwe nako, ka fa batla ba dira bonnete jwa gore ga ba kgetholole ope.

Bontsi jwa dikereke bo direla bagodi ka go ba fa dijo tse di nang le dikotla le metsi mme le bodirelo jwa kwa ditleliniking tsa mo motseng. Di ba thusa ka go ba ruta jalo le jalo ka dijo tse di botlhokwa tse di ka ba thusang di na le di-protein-e. Go na le tirelo ya legae e thusetsang kwa gae e leng home-based care. E ruta bogodi ebile e ba fa le dijo, e ba ruta ebilane e ba fa le dipilisi, e ba ruta ka matshelo a bona le gore ba tlameile ba dirang mo maphelong a bona jalo le jalo.

Fano go na le dikereke, dikereke tseo di tlabe di thusa bagodi ka go ba fa dijo tse di nang le dikotla mme ga ba duele ka fa kereke ba re ba direla modimo le setšhaba. Go na le di-home-based care ko go ba itiretseng mafelo a go thusetsa bagolo teng mme a mangwe go na le a a patelwang ke puso mme a mangwe a patelwa ke ba lelapa fa ba tlisa mogolo wa bona gore a kgone go kry-a tseo di tlileng go tlhokagala fa a le kwa jaaka dilo tsa go tlhapela le dijo.

Bontsi ba batsofe tšhelete ya phenšene e a ba sireletsa ka fa ba sena letseno ebile ba sa kgone go ipereka. Madi a phenšene ga a tsena a ba thusa thata ka go reka dijo le go reka melemo eo e ba phelang ka yone ka fa phenšene e le lona letseno fela le ba phelang ka lona. Letseno le thusa batsofe ka tsela di le mmalwa thata mme ebile di ba kgonisa le gore ba bo ba nne ba itekanetse ka jaaka ba itekanetse jaana. Ntleng le madi a phenšene batsofe ga se batsofe, ga ba nang ntle le madi a .

Gore o kgone go amogela madi a botsofe o tshwanetse go nna moagi wa mo Aforika Borwa ebile o tshwanetse wa feta dilemo di le some-a-thataro. Segolo-segolo o tshwanetse go nna o sa kry-e letseno epe, ke ka foo o tlileng go kgona go amogela madi a phenšene ka gonne fa o tsamaya o ya go a kwadisa ba tlile go go batla lekwaloitshupo la gago la go bontsha gore o moagi wa mo Aforika Borwa ebile dilemo tsago di a lekana gore o kry-e letseno la phenšene.

Mo malapeng mangwe phenšene ga e thuse batsofe fela ka fa e tlabe e le yona letseno le le fitlhelwang mo lelapeng lengwe. E thusa botlhe ebile gape phenšene e tlile go thusa le batsofe gore ba iphidise le gore ba lelapa ba tlhoke pelaelo ka gore ba ka seke ba tshwanela ke go tlhokomela batsofe ka madi a bona fela. Ba tlile go tlatsa mo mading a batsofe a phenšene ka jalo pelaelo ba tlile go e tlhoka. Batsofe le bona ba tlile go kgona go iphidisa ka bonako ka fa ba itse gore ba fitlhelela madi a phenšene.